Iyasiza kakhulu le mikhankaso ngoba abantu sebenalo ulwazi. Abantu abaningi bebekbalekela ukudla amaphilisi alolu bhubhano, ngenxa yokuthi bebenolwazi bona lokuthi uma-ke wazithola wa-taste-wa latholakala leli gciwane leli emzimbeni wakho, waqalisa ukudla amaphilisi, iwona amaphilisi akwenza enza ukuthi iy'nsuku zakho zibe mfishane iwona amapilisi akgulisa kakhulu. So manje, njengoba nje sekqale lolu hlelo lolu lokubafundisa abantu ngawo amaphilisi awo, banalo ulwazi abantu abaningi iyashintsha i-mentality yabo.

Yebo, ngicabanga ukuthi benza okwanele bona ngakwelabo icala ngoba uma kufika umuntu eza ehlukunyeziwe, abasemaklinikhi benza sure ukuthi bamtholele usizo oluyilona lona ukumxhumanisa no ma-social worker, ukubaxhumanisa namaphoyisa, ukubaluleka, bebanikeza i-counseling. Cabanga ukuthi kwelabo icala benza okwanele.

Ngesizathu sokuthi sobe sibalekela ukusabalala kwalo igciwane leli. Into engingayenza eyokuthi, ngingathi ngibe ngithola ukuthi kukhona ovele osethelelelekile okhona ezweni lethu, ngilivale immidietly izwe, umase ngithatha yena lowo othelelelekile nawo lawo ma-close contact akhe, kube yibona engibathathayo ngibabeke endaweni yabo eseceleni ukuze abanye bengatheleleki. Amanye amazwe angeke ngize ngibavumele ukuthi angene. Into engingayenza ngingasebenzisana nawo amazwe lawo anenkinga efanayo nawo ngibasize ukuthi alungise leyo nto esehlakalele.

Izikole kuzoba nezikhungo zezempilo. Inkulu kakhulu indima abayidlalayo ekufundiseni ngesifo sengculazi. Ey'koleni othisha bayafundisa ngazo isikakhulukazi kwi-subject life orientation. Kunama phosta aba sezikoleni, baphinde futhi ey'koleni baba ney'keshi abay'dlalayo abantwana befundiswa ngalesi sifo lesi. Ey'khungweni zezempilo kuba khona o-health education lapho befundiswa khona ngayo ingculaza, begqugquzela futhi ukuba bayithestele. Uyangena esikhungweni sempilo uyawafica amaphosta, isey'bhedlela, isemaklinikhi, akhona amaphosta.

Umehluko ukuthi umthamo lo ohlanganisiwe lo ongashintshi i-fixed dose combination khona, kusuke k'hlangene ama-combinations angafaniyo owamaphilisi. Uthole ukuthi mhlampe uney'nhlobo ezintathu zamaphilisi, kodwa kwakhiwa kwaba iphilisi elilodwa. And then lapha ku-individualised treatment plan, yilapho khona kuhlolelwa khona i-TB, kubonakale ukuthi i-TB yakho ingakanani, ibhebhetheke kangakanani u-stage ikwesiphi i-stage lapho-ke ekubonakala khona ukuthi, okay, lo udinga okuhlukile kunalokuya, ilapho-ke sebekuthathela khona leliya phakethe, naleliya phakethe, naleliya phakethe, unikezwe lapho udla khona amaphilisi athe ukuba maningana.

Yebo, yona iyasebenza ngoba baningi kakhulu abashoyo ukuthi iyabasiza. Kodwa, uma seziya kwezokuphepha angiboni ukuthi ngabe kuphephile ukuba sisebenzise amakhambi esintu angathestwanga futhi singazange size sihlolwe odokotela. Ngicabanga ukuthi leyonto ibeka impilo yethu engcupheni.

Umuntu ufika ayithathe into ayibhale lapha enkundleni yokuxhumana. Abanye nabo bamuvumele nabo abahambiselana nayo leyo nto asuke ey'bhalile ngaleso sikhathi uyishera. Omunye uzoyithatha leyo nto ayidlulise naye, nomunye ayithathe uyidlulise, nomunye ayithathe uyidlulise, kuyothi liqambe lishona ilanga abantu sebeyayikholwa, isivele isisabalale isigcwele yonke indawo.

Abantu abaningi abakhubazekile ngokomqondo bathola, bathola impesheni yakwa Sassa, isibonelelo. Into ebengingayenza, bengahamba ngiqoqa wonke lawo magama lawo alabo bantu. Ngithumele abantu emakhaya yokuba bayobheka ukuthi baphila kanjani? Baphila kwesiphi isimo? Ngabe bayanakekelwa yini? Bayalandela yini amaphilisi? Uma ngibona ukuthi emakhaya cha, abanakekelwa, yilapho-ke engibathatha khona ngiyobafaka ey'khungweni zami ezakhelwe bona lapho abazofike banakekelwe khona, kwenziwe sure ukuba bawadla amaphilisi abo, ukuze bezokwazi ukuthi balulame.

Ngingawudizayina ngendlela lapho umuntu okhubazekile osebenzise isihlalo, ezokwazi ukuzizwa ephephile khona, futhi angabi sebungozini. Wonke amalempu engizowenza, ngizowenza abe nama-rail lapha azokwazi khona ukuthi ubambelele ukuze ezozizwa e-safe. Iy'ndawo ey'namastebhisi, ngizokwenza sure ukuthi eceleni kwayo ikhona i-ramp yokuthi akwazi ukuhlika. I-ramp yakhona ihambiselana nama step, ihambiselana nelokhuzane, ehambiselana nama-railing akhona ukuba akwazi ukubambelela, kanjalo nasetoilet, nasekamereni. Ngingawenza nje kube umuzi omfanele umuntu okhubazekile ozoyenza impilo yakhe ibe nconywana.

Uma kungaphela inyanga, umtholampilo wendawo ungayitholi imishanguzo yengculaza, kungabe inkinga kakhulu ebantwini abaphila naleli gciwane. Abanye uma i-medication bengayidli njalo bagcina sebegula, abanye egcine isibanqaba, ingasabasebenzeli le kade bayisebenzisa. Kudingakala ukuthi bashintshe manje, bafake, bafakwe kwenye i-combination. Abanye iyohlika i-CD four count yabo, ngoba basuke be-default-ile kahle kahle. So, kungaba yinkinga enkulu kakhulu. Abantu bangaguqula, abanye bengashona ekuhambeni kwesikhathi.

Ukuhlelela umndeni kubiza ukuthi ujove ngesikhathi noma uwathole ngesikhathi amaphilisi akho okuhlela, ngoba uma kuwukuthi awutholanga ngesikhathi leyo nto ikubeka semathubeni okuthi ukhulelwe, ugcina usuthola umntwana obungamfuni. So, ukushoda kwabasebenzi bezempilo onesi, kuba-affect-a kakhulu labo bantu, kuba-affect-a kakhulu ngoba abanye bagcina sebey'lahla phansi kwamabhriji iy'ngane ngenxa yokuthi bekuyiy'ngane abangay'funi.

Kubalulekile kakhulu ukuba wonke umuntu ngaphambi kokuba aqalise ukuthatha i-medication aqale anikezwe kuqala iziyalo nezimfundiso saleso sifo leso aphila naso, atshelwe ukubaluleka kokuthatha amaphilisi akhe, atshelwe ubungozi futhi bokungawathathi amaphilisi akhe, atshelwe futhi ukuthi uma kuwukuthi uwathatha kahle uzogcina elaphekile ngokuphelele. Kepha uma kuwukuthi akawathathi ngendlela angeke aze alapheka, futhi uzogcina esethelele ngisho amanye amalungu omndeni. So, uma kuwukuthi lawo malunga omndeni ayashona athelelwe uyena, leyo nto leyo, yoba icala yena ayophila nayo enhlizweni yakhe, azi kahle ukuthi uyena obathelelile, njengoba besebengasekho. So i-health education ibaluleke kakhulu.

Izinselela ezinkulu esibhekene nazo esibhedlela sangakithi, umthamo, umthamo omkhulu wabantu, lesi sibhedlela lesi sithelela iy'ndawo eziningi ngale ndlela ewukuthi kuyagcwala and ngakhathi kugcwala abantu baya-complain-a ukuthi kusetshenzwa kancane akusetshenzwa. Akhohlwe ukuthi isibhedlela lesi esimumethe iy'ndawo eziningi kakhulu. Uma kungaphinde kwakhiwe esinye isibhedlela futhi esizoba maduzane khona esizoba maduze nje khona, kunga-right kakhulu.